Na pfumela ku mitlangu yi endla ku vantshwa va nga va nga ti nghenisi evugevengeni hi mhaka yo loko va karhi va va va va karhi va ri endzeni ka mitlangu va swi kota ku ri va ku va na swilo leswi va endla ku ri va va busy va nga langutisi tlhelo se swa nkoka ku ri vantshwa va nghena emitlangwini yo hambanahambana ku ri minkarhi ya vona yo tala yi helela kwalano va nga ti kumi va hleketa swo vugevenga vanhu.

Ku tlanga mitlangu swi ni pfune hi ndlela yo ni tikuma ni kha ni dyondza mitlangu yin'wani leyi nga ta ndzi vuyela ni tlhela ni tikuma ni karhi ni endla vuxaka na vanhu van'wana lava a ni tlanga na vona kambe ku na wun'wana loyi ni n'wi tiva ku a tshama a tlanga leswa mavhilo leswa boxing va n'wi vitana Dingani Thobela papa loyi a hanya kahle kambe a ri xivonele xa kahle ka ndhawu leyi a tshamaka yona hi mhaka yo vanhu vo tala a va langutisa a langutisile ka yena kambe a hanya kahle a famba hi timovha ta kahle a tshama endlwini ni ya kahle se sweswo swi nsusumeto ku na mina ni ti nghenisa ka swa mitlangu ku na mina ni olovisa vutomi bya mina nakona ni dyondza mitlangu yo hambanahambana.

Mintlangu yo hambanahambana leyi tlangiwaka kwini matiko mo hambana swi pfuna vanhu ku ri va aka vuxaka va dyondza mahanyelo ya vanhu va le ka matiko man'wana kambe va dyondza na maendlele ku ri mitlangu ya vona va yi tlanga njhani loko va tiolola va tiolola njhani na swin'wana swa nkoka leswi va fanele va swi tiva hi mitlangu ya le matikweni mo hambanahambana.

Ku huma tanihi ndyangu vanhu va ya tsaka swi kahle kambe swi kurisa no aka ndyangu hi mhaka yo vanhu va ta va na vuxaka bya le kusuhani ngopfu va ta tshembana nakona va ta pfunana kun'wani va nga vulavula hi leswi va hlanganaka na swona va kuma tindlela to lunghisa timhaka teto to ka ti nga tshamisekanga kahle kambe swi tiyisa vuxaka exikarhi ka vanhu ku ri vuxaka bya vona byi tiya nakona munhu a swi ta ku ri na na hambiloko a hlangana nayininayini ku na vanhu lava a nga ta va fowunela hi riqingho a vulavula na vona a va hlamusela ti-problem nakona swi pfuna ku ri vanhu va tiva ndhawu tindhawu to hambanahambana.

Lexi endlaku ti-Springboks ti va xipano xo tiya kambe xi humelela i mhaka yo va na ntirhisano wa kahle tanihi team kambe va na nseketelo wo tala ku huma ka valandzeleri va vona.

Ntlangu lowu ni vonaka onge ni nga kota ku tlanga i ntlangu wa khirikete hi mhaka yo i ntlangu lowu ni wu tivaka ngopfu na wu landzelela kambe loko wu karhi wu tlangiwa na wu langutisela se ntlangu lowu ndzi wu tiva ngopfu na hinkwaswo leswi swi endlekaka a ndzeni loko vanhu va karhi va tlanga na swi tiva se hi wona ntlangu lowu ni nga ta kota ku tlanga.

Mitlangu yo gembula leyi ni yi tivaka ku na mitlangu leyi tlangiwaka ti-Casino ku va na Lotto Lotto yona yi tlangiwa ka foni kumbe yi phepha or munhu u langa tinomboro a langa na bonus leyi a vona ku ri ta huma a tlanga kambe ku va na muchayina muchayina wona nakona ku tlangiwa tinomboro loko munhu a khomile u ta kuma bond kasi loko a nga khomangi swi vulaka ku dyiwile ku va na mitlangu leyi va yi vitanaka Betway ya tinomboro na yona vanhu va tlanga tinomboro to hambanahambana ku na vo ti team i lama time i tinomboro hinkwato leti ku tlhela ku va na mitlangu leyi tlangaka ti-Casino yo yo fana na vo Black Jack laha munhu u hoxa mali va hoxa makarati kumbe va tirhisa bola leri hoxaka laya ri tlangiwa.

Eya, mitlango ya manguva yi na dyondzo hi mhaka yo yi dyondzisa munhu ku kota ku hlayela kambe yi tlhela yi n'wi dyondzisa ku va munhu loyi a nga pfulaka matihlo a vona ku swilo a hatlisa ku a act-a loko ku ri na swilo se hi mavonelo ya mina i ku mitlangu leyi ya ha ri na dyondzo lerinene hi mhaka yo u ta dyondza ku munhu u n'wi hlaya njhani miehleketo ya yena kambe wena loko u nga se teka goza u fanele u hleketa ku ri loko no teka goza leri loko no fika laya swi ta endla kumbe swi nge endli i xikombiso ntlangu wa nfuba nfuba wu yi dyondzisa ku ri hi kota ku hlayela hlayela na miehleketo ya munhu loyi a tlangaka na yena.

Mitlangu ya pfuna vanhu ku ri va tikuma va tshunxekile ku tihlanganisa na vanhu hi mhaka yo emitlangwini swa olova ku munhu a va hi yena ngopfungopfu lowu ka rhandza swa mitlangu kambe swi tlhela swi olovela van'wani ku ri va endla vunghana hi mhaka yo va ta hlangana na vanhu vo hambana va tlangaka mitlangu yo hambana va vulavula va tivana va vutisa hi mitlangu ya vona na ku i khale va karhi va tlanga va sungurise hi yini na swin'wana se mitlangu na yona ya aka vuxaka exikarhi ka vanhu ku ri vanhu va tolovelanga munhu na yena a titwa a karhi a fanele ku va a xikarhi ka vanhu.

Hi World Cup leyi nga endleka laha a South Africa hi twenty ten a ku ri nkarhi wa ntsako ngopfu ku ri nkarhi wo tsaka ku tsakela world cup ri tele a tikweni ra hina ku ri ku nkarhi wo ti hluvukisa tanihi vanhu hi mhaka yo world cup yi te na swilo swo tala a ku ri na va vhakeri vo tala a va lava tindhawu vanhu van'wana lava teka tiyindlu ta vona va ti endla tindhawu to tshama vanhu lava nga vhakela matiko man'wani vo ra mabindzu a va xavisela swilo swa vona ku xavisa ka vona swilo swi endla ku ri va va na mali na swilo swin'wana swo hambanahambana.

Swiendlakalo swa mitlangu ya matiko swi khumba miganga hi ndlela yo swa endla ku ku va na ntirho kambe miti min'wana ya swi kota ku teka miti ya vona yi endla ndhawu yo tlelela ka yona nakona swi tisa mali hi tindlela to hambanahambana. Vanhu vo sweka swakudya va swi kota ku xavisa. Vanhu vo olola miri va swi kota ku olola miri ya vanhu. Vanhu lava va tiendlela swilo hi mavoko va xavisa va swi kota ku xavisa. Hi hi helelo hi ku swi tisa mali ka muganga na tiko.

Afrika-Dzonga ri nga ringaniselaka mimbuyelo ya ikhonomi ya ku rhurhela swiendlakalo swa mitlangu ya matiko ya misava na switandzhaku swo biha hi ndlela leyi. Vanhu a va fanelanga va rhurhisiwa la va tshamaka kona kambe va fanele va endleriwa ku va tshamiseka nakona loko va onhakeriwile vanhu lava va fanele va va lunghiseriwa nakona loko ku onhiwe mbangu yi fanele yi lunghisiwa na yona. Va fanele va ringeta ku va kuma mbuyelo eka ikhonomi kambe va nga tisi mhangu ka vanhu lava tshamaka ka ndhawu yaleyo leyi mitlangu yi khomeliwaku kona kambe va fanele va nghenisiwa hi ndlela yin'wani ka mitlangu yaleyo.

Mfumo wu nga seketela mitlangu ya laha tikweni hi ndlela yo va fane va ta va ta langutisa mitlangu va tiyisisa leswaku vanhu va swi kota ku fikelela mathikithi kambe ku va na mathikithi ya mahala nakona mitlangu leyi yi tlangiwa ka tindhawu leti ti nga na vanhu vo tala lava rhandzaka mitlangu yaleyo. Leswi swi ta va swa nkoka hi mhaka yo swi ta susumeta vanhu vo tala ku ri va rhandza mitlangu nakona ti-team leti na mitlangu leyi yo hambanahambana yi ta pfuxeleteka yi kota ku fikelela vanhu vo tala hi nkarhi lowutsongo.

Vatlangi va ndhuma lava ni va tivaka va tele ngopfu un'wana wa vona i Themba Bavuma, Aiden Markram, Kagiso Rabada na van'wana. I vatlangi lava tlangaka ntlangu loyi hi yi vitanaka ku i cricket. Vanhu lava va tiveka ngopfu nakona va endle ku team ya Afrika-Dzonga yi fikelela ka ti-final yi nga fikeleli ka ti-final ntsena kambe yi tlhela yi wina ti-final ta cricket world cup.

World cup ya twenty-ten yi vuyerisa vanhu vo tala nakona yi vuyerisa na ikhonomi ya Afrika-Dzonga hi mhaka yo vanhu vo tala va swi kotile ku vuyeriwa ka mabindzu ya vona kambe van'wani va swi kotile ku cinca tiyindlu ta vona ti va ti-BNB sweswo swi endla ku va vuyeriwa na miganga yin'wana vuyeriwile nakona van'wamabindzu lavatsongo lava endlaka swi hi mavoko va swi kotile ku xavisa swilo swa vona. Swi endla ku na vona va va na mbuyelo wo karhi hi nkarhi walowo wa FIFA world cup ya twenty twenty ya twenty-ten.

Mitlangu a mugangeni ya pfuna ku vantshwa va nga tikumi va kha va hleketa kumbe va tinghenisa ka mhaka yo yiva kambe swi va pfuna ku va dyondza ku tirhisana va dyondza mitlangu yo hambana va tlhela va dyondza mitlangu leyi va yi rhandzaka no yi tsakela ngopfu nakona swi va pfuna ku va kombeta talenta ya vona ku va ta swi kota ku tekiwa hi ti-team to hambanahambana.

Ku munhu a kuma vanhu vo tala lava nga ta seketela bindzu ra yena i ku bindzu ra yena ri fanele ri fikeleriwa hi vanhu vo tala ri tshama ka ndhawu leyi ku ku hundza vanhu vo tala nakona va swi kota ku ri vona ri tlhela ri va na ti-price to ka ti nga ri ehenhla ngopfu kambe a va munhu loyi a rhandzaku ku tirha na vanhu nakona a maketa bindzu ra yena hi ndlela yaleyo ri ta fikeleleka hi vanhu vo tala vo huma kule.

U fanele u va munhu loyi a rhandzaka no landzelela bolo ngopfu. A tivaku milawu ya bola hinkwayo nakona a tiva vatlangi, a tiva na ti-team to hambana, a tiva na ti-competition to hambana leti ti tlangiwaka ka xiphemu xin'wana na xin'wana. Leswi swi ta pfuna ku munhu waloyo a va muleteri wa swa mitlangu ya bola hi ndlela ya le henhla ngopfu hi ndlela ya mayimo vanhu va n'wi tsakela va tlhela va n'wi rhandza.

Xiendlakalo i ku tshama ni ti humesa ni ya dya a restaurant a swi ri swi leswinene ngopfu swo tsakisa hi mhaka yo munhu a biwa hi moya a vona vanhu a dya swakudya leswi a nga tolovelanga ku swi dya siku na siku nakona ni nga tlhela ni swi endla hi mhaka yo i ndlela ya kahle yo titsakisa tanihi munhu nakona swi endla ku wa ka vuxaka na vanhu van'wana.

Ntokoto i ku ya a Zoo swa tsakisa hi mhaka yo u biwa hi moya u vona swiharhi swo hambanahambana u dya swakudya swa kahle nakona u vona vanhu un'wani i ku ya a Gold Reef ku na yo hambanahambana leyi u nga ta yi khandziya yin'wani ya tsakisa yin'wana ya chuhisa kambe swa pfuna ku munhu a ti tsakisa a vona vanhu a vona ndhawu a dyondza swilo swo tala.

Loko ni ri na nkarhi wo tala wo wisa a ni ta wu tirhisa ku fambafamba tindhawu to hambana tindhawu ta kahle la munhu a nga ta beliwa kona hi moya kahle a hungasa na vanhu van'wani a dyondza tindhawu a dyondza ku endla swi leswi nga ta n'wu tsakisa a nga tirha a nga hleketi hi ntirho kambe a endla swe swi n'wu tsakisaka yena.

A ni ta byela holobye ku muganga loyi wa lava mitlangu leyi na vantshwa va fanele va tinghenisa ka mitlangu leyi himhaka yo swi ta va pfuna ku va huma ka swilo swo tala kambeni swi ta vitana vanhu va le handle ku va ta va ta nghenelela leswi nga ta pfuna ku ikhonomi ya muganga yi kula kambeni vanhu van'wani va kuma ntirho loko va nga tirhi hi nkarhi wolowo.

Mitlangu ya pfuna ku vanhu va dyondza ku tirhisana no khomisana nakona va dyondza no seketelana hi mhaka yo mitlangu ya swi kota ku hlanganisa vanhu va va xi xin'we hi mhaka yo vanhu vo tala va rhandza mitlangu yo hambanahambana nakona swi endla ku va twisisana hi mhaka yo vulavula ririmi rin'we.

Mitlangu ya nkoka ngopfu loko swi ta ko aka vuxaka kumbe vunghana swi pfuna ku vanhu va dyondza ku tirhisana va tlhela va dyondza na nseketelano se swa nkoka ku vana va nghenelela mitlangu hi mhaka yo va ta dyondza ku va fane va tirhisana njhani na vana van'wani va seketelana njhani nakona loko va kuma ku wun'wani wa tsandzeka yena a karhi a swi kota leswi n'wu tsandzaku luya u ta n'wu seketela njhani ku a za a swi kota nakona fikelela leswi a lavaku ku swi fikelela ka mitlangu yaleyo hi nkarhi wolowo.

Ni nga hlawula ku tiolola hi ku tlulatlula hi mhaka yo hi swona leswi nga olova ngopfu nakona a swi tirhisi matimba ngopfu.

Eya ni pfumelana na yona talente u yi vona ka mitlangu ya le hi mhaka ya ku na vana van'wani lava kotaku bola se loko ku karhi ku tlangiwa bolo wa swi vona ku vana lava swi kota tanihi netball-i na ku tsutsuma na yin'wani mitlangu leyi tlangiwaka hi kona laha u vonaku n'wana loyi wa swi kota swi leswi nakona wa swi rhandza.

Swi leswi vanhu va hlanganaka na swona i leswaku van'wani a va tsakeli tindhawu leti va ya ka tona kumbe ti-package leti va tikumaku ta durha nakona van'wani va lava tindhawu to fana na leti nga na ndhawu yo oxa mabyala na swin'wani kambe van'wani va lava swo hambana na sweswo.

I ntiyiso hi mhaka yo loko wena u ti hlohlotela swin'wana swin'wana u ta swi endla nakona u ta swi kota ku tlanga bolo kambe loko vanhu van'wani va ku hlohlotela ku ta va bonus himhaka yo va ta va karhi va ku nyika matimba yo yisa mahlweni no tlanga bolo.

Lexi nga tsakisa loko ti-springbok ti hlula misava hinkwayo twenty twenty three World Cup i leswaku a ku ri team leyi nga tekeriwa hansi nakona va nga teki tanihi vanhu lava nga ta wina va nga ka malembe man'wani lama nga hindza a va helela ka ti final kumbe ka ti semifinal kambe ni hi twenty twenty three va cinca swilo ku va vona lava nga wina World Cup ya rugby.

Va nga van'wani lava swi tirhisa ku ya vona kambe van'wani va swi tirhisela ku va va na swi leswi va nga ta swi endla va nga tshami ntsena va nga endli nchumu dyambu hinkwaro nakona swi va nyika ntsako loko va endla tano.